E leng teng go fepa bana ko dikolong ke dikgwetlho di tshwana le gore sekolo se tle se nne le bana ba bantsi thata mme setlhogo ke di-sponsor-a tsa go ka fana ka dijo gore bana ba kgone go thusega.

Nna tota ke tshepa gore go nna o ya o a go itekola kwa di tleliniking go botlhokwa, gore o itse seemo sa gago gore ga e le gore ga o a itekanela o kgone go kry-a thuso ka potlako.

Melemo ya malwetsi a mangwe e tlhwatlhwa e ko godimo ka ntlha ya gore o kry-e e se teng mo di tleliniking e tholagala fela kwa di khemisiting. Mme gore o kgone go nna le melemo e o kgotsa o kgone go e duelela o tshwanetse o ye kwa bookelong ko bookelong gantsi ke gore teng ko gona le melemo e re sa e fitlheleleng ko tleliniking.

Mengwe e rekisiwa fela ka lekwalo la ngaka ka ntlha ya gore ke melemo e e bogale, ebile ga ya letlelelwa go rekwa ke mang lemang. Melemo e ntsi ya go tshwana le molemo dipilisi tsa boroko di rekisiwa ka lekwalo ka ntlha ya gore ke molemo o ka iphitlhelang o gatelela gore ga o sena o ne o tlhoka o nna fela mo go o ne o palelwa ke go tswa mo go o ne.

nngwe dingaka di re neela maina a melemo gore re e reke ka bo rona ka ntlha ya gore o tla kry-a ko bookelong kgotsa ko tleliniking melemo eo e seo, ebile mme fa re neelwe melemo jalo ga re lebelele gabedi ga re e reka ka madi a rona ka ntlha ya gore re a itse gore ke melemo e kgonang go re thusa le gore alafa.

Balwetsi ba amega thata fa melemo e seyo ko ditleliniking ka gore ba bangwe ba tsaya sebaka ba sa nwe melemo e ba tshwantseng ba e nwe ebile mme ba feleletsa ba nna bokoa, fa melemo e fedile kwa ditleliniking go botlhokwa gore ye kwa bookelong kgotsa kwa di-chemist-ing tse di ka re thusang gore re kry-e melemo e re e tlhokang kgotsa ga o sa kgone dira gore o ye ko tleliniking pele ga nako ya gago e o e bitswang gore o tle go kgotsa collect-a melemo ya gago.

Ditogamaano tse di leng teng tse di atlegileng go rotloetsa go fepa bana ba bannye ke gore lesea ga le le nnye o dire bonnete ba gore o le neela mašwi a letsele fela. Mme ga letla le gola o dire bonnete ba gore o le neela dijo di tshwana le bo merogo le maungo o seke wa ba neela dimonamone thata gore ba kgone go gola ba itekanetse.

Badiredi boitekanelo ba amega thata fa go na le batho ba ba ntsi ba ba lwalang ko ditleliniking ka gore ga ba kgone go dira tiro ya bone ba e fetsa, ebile ga ba kgone go thusa balwetsi ba bangwe. Jaanong go botlhokwa gore ba thuse balwetsi ka matsatsi, ba tlhompe gore mo letsatsing le a segompieno gongwe ba thusa.

Gore go botlhokwa gore batho ba banna ba rotloediwe go ya ditleliniking gore ba bone le ko pele se se ka ba sokodisang mo matshelong a bone ka malwetsi, ebile ba rutiwe ka malwetsi.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e botlhokwa thata ka gore batsofe ba bangwe mo matshelong a bone ga ba ise ba tsamaye ba dira, ebile ba bangwe gago thuso epe ya madi e ba e itemogelang yone.

Gore lefapha la tsa botshelo le ba thape batho ba di-care giver gore ba tsamayang metse le metsana go ruta basadi bo mme le bana ka botlhokwa jwa go enta gore go thibelwe malwetsi a tshwana le bo mmokwane le letshoroma.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse e tshwane mo mafelong otlhe go sa kgathalesege gore o ko kae, ka ntlha ya gore ditshwanelo tsa batho di a lekana.

Tse dintsi tse ke kopane le tsone ka leroborobo la COVID-19 ke go fitlhelelwa ke tiro, ebile gape ke go iphitlhela ke palelwa ke go ya kwa di-shopong. Se sengwe se nne ka kgona go se dira se ke se fentseng ke gore ke leke go itirela kgwebonyana gore ke tsenye letseno.

Ke ne ke ka nela puso kgakololo ya gore ba thape batho ba le bantsi ba ba dirang mo bookelong kampo ko ditleliniking, mme ebile ba netefatse gore ga ba bangwe ba ile matsatsing a boikhutso ba bangwe ba teng ba dira.

Bolwetsi ba lebolelamading ba kgona go tshwara lesea fa mme wa lesea a belega ngwana wa gagwe a sa mo sireletsa ka sepe, ka dipilisi kgotsa ka mother to child transmission.

Metswedi ya tshedimosetso e e ka thusang banna ke dithelebišeneng le diyamoyeng kgotsa di-plek-e tsa ditleliniki, ko banna ba ka dirang kopanelo teng barutwana ka malwetsi a tshwana leo a.

Tirelong tsa pholo gore go bolokiwe diphiri ka bolwetsi jwa batho. Batho ba abelwana go tsena mo diphaposing tse di farologaneng, ebile e nna bone fela le mooki mo teng ga diphaposi tse o go nale makwalo a kwadilweng gore go seke go a ntshiwa sephiri.

Se ka bankanngwa ka gore go thapiwe batho ba le bantsi le gore batho ba rona ba setšhaba ba se ke ba tswa mo setšhabeng sa rona ba ya ko dithabeng tse dingwe go berekela ditšhaba tse dingwe ga ba fetsa go bala.

O ka bakwa ke dilo tse di ntsi, molelo wa naga o kgona go nna teng fela motho fa a tsuba sekerete ga a fetsa a be a latlhela sekerete a sa se tima. Molelo wa mo ntlong o kgona go nna teng fa kerese e tlogetswe e tshubilwe.

Nka leboga lefapha la boitekanelo thata fa nka bona ba nkisitse ko le bookelong bo bongwe bo bo kgonneng go nthusa, fa ba bona bone ba retelelwa ke go ka nthusa kgotsa go sena dilo tse di ka kgonang go nthusa mo bookelong ba bone.

Dithibelapelegi ga di na gore a o amilwe ke mogare wa HIV kgotsa nnyaa, di dirisiwa fela ke batho botlhe go ya ka gore ke e feng wena o e kgethang.